Ukuze wenze izinhlelo zesimo sezulu ezihehayo nezifundisayo emsakazweni womphakathi, kugxilwe ekuxhumaneni okucacile, ukuhambisana kwendawo kanye nezici ezisebenzisanayo, okuhlanganisa imininingwane yesikhathi sangempela yobuchwepheshe besimo sezulu, namathiphu asebenzayo afanelana nezidingo zababukeli. Izakhi ezibalulekile namasu, ukugxila kwendawo, izibuyekezo zesikhathi sangempela, ukuqonda kochwepheshe besimo sezulu, izakhi ezisebenzisanayo, imiphumela yomsindo nomculo, ukusabalala kwesizini, izexwayiso zesimo sezulu esiphuthumayo, ukusebenzisana nochwepheshe besimo sezulu.

Ukuze uqinisekise ukuba semthethweni wokusebenzisa inethiwekhi ye-Wi-Fi yomphakathi, hlala uqinisekisa ukufaneleka kwenethiwekhi ngokubuza umnikazi wendawo igama elilungile futhi ugweme ukuxhuma kumanethiwekhi asolisayo noma angaziwa. Vumela ukuvikelwa kwe-firewall, sebenzisa i-VPN, hlola amawebhusayithi avikelekile, sebenzisa amagama ayimfihlo aqinile futhi uqaphele ulwazi lomuntu siqu.

Amalungiselelo engingawenza kusengaphambili uma ngiphethe uhlelo lwezingxoxo lwasendaweni esiteshini somsakazo womphakathi, ukucwaninga ngayizolo ukuthi ngizokhuluma ngani emoyeni, ngizame ukujwayelana kahle nesihloko engizoxoxa ngaso. Ngingayiqhuba ingxoxo ejabulisayo ngokuthi ngigxile ezindabeni ezithile zendawo iKwaZulu Natali, ngimeme izithameli ngemibuzo evulekile kanye nokuxhumana kwesikhathi sangempela, izihloko ezihamba phambili, izithakazelo zomphakathi, ukumema imibono eyahlukahlukene, ukukhethwa kwezivakashi, amahlaya kanye nokulula, ukuxhumana okucacile kanye namazwi omphakathi.

Umthombo othembekile engiya kuwo ukuze ngithole izindaba ezithembekile zaseNingizimu Afrika, i-News twenty-four. Ngiwethemba kakhulu ngoba ugcine usendaweni ephezulu njengomthombo wezindaba othembekile kakhulu eNingizimu Afrika, iminyaka eyisithupha ilandelana, ngokusho kwesikhungo, i-Reuters socwaningo lobuntatheli.

Yebo, izinhlelo zokusebenza zemfundo eziklanywe kahle zingaba ithuluzi elibalulekile lokusekela ukufunda, ngokunikeza ulwazi olusebenzisanayo lomuntu siqu noluhehayo olungase luthuthukise ukusebenza kwezemfundo kanye nogqozi. Ubuhle balezi zinhlelo, ukufunda okuhambisanayo, ukufinyelela nokubalula amakhono noma ukukhiqiza okuthuthukisiwe. Ububi, ukuqoqa nokulandelela idatha, ubungozi bokuhlasela kwe-inthanethi, ikhompyutha kanye nokwephula kwezokuphepha.

Amaciko asebenzisa izinkundla ukuze andise ukuthandwa ngokukhombisa umsebenzi wawo, ukuhlanganyela nabalandeli, ukwakha umphakathi nokuthuthukisa ubuciko bawo ngamasu ahlukahlukene, njengezinkundla zokuxhumana, izimakethe ze-inthanethi nokusebenzisana. Amaciko angabelana ngemuva kwezigcawu amazwibele enqubo yawo yokudala, aphendule kumazwana nemiyalezo.